Iingenelo zokufuya iihagu ziliqela, okukuqala iihagu kulula ukuyikhulisa kuba itya nantoni na. Uthi naxa sewuyixhelile inyama yayo, kulula ukuyithengisa kuba abantu abaninzi bayayithanda ihagu.

Itswele kaloku lusetyenziswa ngeendidi ngeendidi kodwa umsebenzi walo kukupheka, kunonga ukutya ukupheka ngentswele. Abanye ke abantu bayalisebenzisa itswele for ukunyanga. Uthi umntana xa enefiva, usike ingaqa le tswele ulifake ekawusini luze luncede umntana xa enefiva.

Iindlela zokuvelisa amaqanda ingakukufuya iinkukhu zamaqanda. Oko ke kwandisa amathuba akho okuba namaqanda amaninzi kuba iinkukhu zamaqanda ziyakwazi ukuzalela nokuba kukabini ngemini. Oko ke kuthi fuya iinkukhu zamaqanda khona ukuze uvelise amaqanda ngobuninzi bawo.

Le nguqunguquko kwimozulu izichaphazela kakhulu izityalo kuba kaloku kubakho isomiso ixesha elide, ithi imvula yakunetha inethe kakhulu ikhukhule nezityalo ebesezityaliwe. Kuba kaloku siyayazi intoba namanzi amaninzi kwisityalo ayasibulala isityalo, ngoko nje imvula funeka ibe ngumlinganiselo okulingene izityalo into yoba mazikhule khona ukuze sizoba nesivuno esinzima.

Ewe, ndingamqasha umfama ophumelele ngezifundo zakhe eyunivesithi kuba kaloku angandifundisa iindlela ezintsha zokufuya nezokulima eziyawukhawulelana neengxaki ezizayo kwixesha elizayo. Kuba kaloku kusenokwenzeka ukuba indlela endifuna ngayo mna iyawutshintsha ekuhambeni kwexesha ngezizathu zemozulu nemfuyo endiyifunayo, loo nto ithi ndiya kumdinga umntu onolwazi olungcono not isipiliyoni sodwa.

Ndingafundisa abantu abangoomama ukusebenzisa izixhobo zokulima. Izinto ezifana nokuqhuba itrekthara, izinto ezifana nokulima ngetrekthara, ukusebenzisa iitrekthara ezinkulu ezifana nezaa trektha zilimayo ziphinde zivune. Kuba kaloku sizama ukwenza lo msebenzi ube lula for abantu abangoomama khona ukuze bangazoziva ingathi basebenziswa nzima okanye isizathu soba bangangeni kweli candelo lezolimo kuba beyibona njengomsebenzi ofuna amandla. Ndingabaxhotha ngako oko.

Ndiyavumelana nale ngxelo ingakumbi iihagu zakho xa uza zithengisela abantu bokuhlala. iuba into ababeyenza abantu abebefuya iihagu bazondle ngokutya okulahliweyo, babeyivalela ihagu yabo iveki phambi koba bayixhele. Oko ke kuyancedisana noba kugutyulule bonke oba bumdaka bungaphakathi ehagwini khona ukuze inyama yayo ibe semgangathweni woba ungatyiwa ngabantu.

Into endinoyenza ukukhusela izityalo zam kwizinambuzane kukuqinisekisa ukuba uba ndigalela izibulalazinambuzane kwezo zityalo khona ukuze zikhule zingatyiwa zizinambuzane.

Into enoba ngumcelimngeni oza ngamandla as umfama ofudukayo ingakukuba kule ndawo ndifudukela kuyo ndifike ndingamkeleki ngohlobo ebendamkeleke ngalo kule ndawo ndifudukela kuyo. Kwaye nemo yezulu nomsebenzi endizawufike ndiwenze phambili ungangqamelani nalona nendiwaziyo ndisukowenza.

Ndiyavakalelwa uba nalona wam umdiza uza kuthengwa kuba kaloku zininzi izinto onokwenziwa ngazo kufana nqwa nokwenza iswekile nokwenza iincindi sibuye siwutyise imfuyo, siphinde sibuye senze namaphepha ngawo. Loo nto ithetha intoba zininzi iindawo ezinothi ziwusebenzise umdiza wam xa ndiwutyala kule fama yam.

Ibaluleke kakhulu loo nto leyo kuba kaloku iyakukhusela ekutyaleni isityalo esingaphumiyo ngexesha lonyaka othile. Umzekelo awukwazi utyala umbona ngexesha engelilo lwawo kuba awuzukula kwaye awuzuba naziqhamo.

Idyunivesithi nekholeyiji ziyamnceda umntu ukuphucula isakhono sakhe sukubona amathuba wokuthengisa kwezolimo kuba kaloku zimfundisa ngeendidi ngeendidi zemfuyo anothi aye ayifuye kwiindawo ezithize ezinomozulu eyohlukeneyo. Ingapheli apho, imfundise nangezityalo anothi azilime ngamaxesha onyaka ahlukeneyo.

Into endinothi ndiyenze ukunciphisa amathuba wokulimala kukuba ndihlome, ndikhangele, ndiqiniseke ukuba qho xa ndisebenza ndizijongile kwaye ndinonophele kangangoko ndinako. Ndingacela nomnumzana ondiphetheyo intoba andongezelele izixhobo ezinothi zindikhusele khona ukuze ndizokwazi usebenza ngaphandle kukucinga ukulimala.